Mehala ya thekeng, e thusa haholo, ebile e ka ba ya rona, ka dinako tse ding, di App tseo re nang le tsona di founung, di ka re thusa hore ho be bobebe haholo, ho iketsetsa di-CV, ke ile ra iketsetsa CV, e ntle haholo, ebile e bobebe ka my CV App. App ena e nthusitse haholo, hoba ke iphumanetseng mosebetsi ka tsela e bobebe haholo. E mpoloketse nako, ya hoya Internet Cafe, hoya etsetswa CV, mme ke iketseditse yona, ka pele ka potlako hona mohaleng wa thekeng.

Ba ditaba hore, ba fetole ntho ena, ba lokela ke ho tsepamisa maikutlo a bona, tabeng ya ho lekola, mokgwa oo ditaba tsena di manehwang ka ona, ho lokelwa ho latelwa, ebile le imatahanya, le melawana le dipehelo, tsee itseng. Ba ditaba, ba lokela ho etsa bonnete, ba hore ho sebediswa, di-social media platform, tse nepahetseng, ebile ka tsela e nepahetseng. Ho qoba hore, hobe le mabare bare, dintho tse mpe feela, ka batho ba tummeng.

Seya-le-moyeng, seo ke se mamelang, mmino wa maikutlo wa ka, mmino eo nna ke o ratang, bao letsa ka Sontaha, ka hora ya pele, ho isa horeng ya bone. Mme bamamedi ba fuwa monyetla wa ho letsa, ebile ba iketsetse kopo, ya pina eo ba e ratang.

Re ya o dumedisa mona lebenkeleng la rona la tsa internet, re o letsetsa mabapi le tletlebo ya hao ya hore router ha e sa sebetsa, enong o e sebedisa e senyehile. Re kopa o re fe address ya hao mme re tlo romela batho ba sebetsang mona, ho tlisetsa router ho wena ntlong re tle re tlo nka eo ya kgale. Mme ha re qeta holokisa ya kgale, re tla ikgutlisa, mme ha se sa loke. Ho tlabana le ditefello, tseo o di etsang, hore re ofe eo e ntjha.

Malome, mona ke o tsebisa ka taba ya bohlokwa haholo malome, hore mohala wa thekeng e kaba motswalle wa hao ka dinako tse ding, hona le di app mona e tseo ka kgonang hore ka tsona, o tle o reke dijo o le ka tlung, dijo ditle ho wena ho tswa lebenkeleng. O ka etsa tse ding hape, tse ngata. Ka mohala wa thekeng malome, bophelo bo bonolo haholo.

taba ena ya ho shwa ha di Magazine le dikoranta, tseo di ne di sebediswa matsatsing a kgale kgale, ke e bona e le taba e ntseng e sempe hakalo, hobane kannete matsatsing ana re se re subscrib-a fela mo digital news platforms. Hose ho le bobebe ka nnete ho iphumanela ditaba, tse hole le tse haufi, mona marang rang a dikgokahanyo ka mehala ya rona ya thekeng. Ka hoo ha ho sa na bohlokwa, ba hore motho o nno reke koranta kapa yona magazine.

Nkgono, ke o letsetsa mabapi le sejana sa satellite se ntlong ya hao. Sena se bo bebe haholo nkgono, o lokela ke ho ntsha karete e moo dicode-ng, o e ntshe metsotso e ka bang mehlano, mme oe busetse, e be o tima TV, ebe o ya e light-a hape nkgono. TV ya hao e tla sebetsa.

Ho bohlokwa hore Wi-Fi e be le nomoro ya lekunutu, la hae ntse ele ya ka tlung ya hao fela. Hobane motho mang le mang, ya atomelang pela ntlo ya hao, a ka kgona hore a e sebedise ntle le tumello ya hao.

Ho bohlokwa haholo hoba le dikgokahano tsa marang rang matsatsing ana, hobane e meng ya melaetsa re tla be re e fetisa hona e mehaleng ya rona ya thekeng, ka di-e-mail, kapa ka di-Whatsapp-o. Ka hoo ho bohlokwa haholo hore mosebetsi e mong le mong a be le marang rang.

Ha ke reka data e dula e fela ka pelenyana, ha ke founela company-ing e rekisang data ba mpolella hore ke subscribe-le. ho dipapadi le tse ding tse ngata, tseo nentse kesa ele hloko, hore di ntse di njella data hanyane hanyane.